Iqela lebhola endilithandayo yiKaizer Chiefs kuba kudala yakhona kwaye idlala kakuhle. Into endinoyithanda ukuba liyenze ukuze liqhube kakuhle kakhulu kukuba uba bebethenga abadlali abagqwesileyo kwezinye iitim ukuze nabo bazogqwesa kakhulu bodlule nezinye ezi.

Isizathu sokuba abanye abazali bangayixhasi into yokuba intombi idlale ibhola ekhatywayo yilaa nto yokuba benento ethi ibhola ekhatywayo idlalwa ngabafana kuphela, intombazana yona bekumele idlala ezinye izinto ngoonodoli okanye ngezinye izinto ezenziwa ngamanina nanjengokupheka. Ngoku xa intombazana idlala ibhola ekhatywayo kuba ngathi izenza umntu engenguye. Abazali baye bayikhabe ke loo nto.

Ngokolwazi lwam, ezemidlalo ziluzisa ngeendlela ezininzi umanyano kwilizwe lethu. Ngoba uyawufumaniseka xa sijongene namanye amazwe kwibhola ekhatywayo okanye kwezemidlalo siye sibambane simanyane, sicule, siguye sisonke sixhasa uMzantsi Afrika. Kufumaniseke uba nabantu ubunganobabona bevana bayavana ngenxa yokuba simanyane ngelizwe lethu, sixhasa ilizwe lethu.

Owona mdlalo wezemidlalo endiwuthanda kakhulu ngumbhoxo kwaye kukho umdlalo endingasoze ndiwulibale. Ngumdlalo weWorld Cup ka-twenty nineteen, mhla iSouth Africa ino-captain omnyama uSiya Kolisi esibambisa iWorld Cup. Laa mdlalo wayebambisa amazinyo kodwa saphuma singoongqa phambili. Soze ndiwulibale, yandonwabisa loo mini kakhulu.

Amabala akhoyo wezemidlalo esikolweni sam ngawe-hockey, kubekho awombhoxo, nawe-soccer, nawe-cricket. Kukhona nongaphakathi okubizwa ngokuba yi-indoor sport centre, xa isimo sezulu singalunganga ukuba kudlalelwe ngaphandle.

Imidlalo yeevidiyo iyonwabisa kwaye akunyanzelekanga uphume phandle ukuze wonwabe kwimidlalo yeevidiyo. Inceda nokuba uchithe isiyali nokufunda ukukhawuleza ukucinga, ngoba izinto ezenzekayo kwimidlalo yeevidiyo ziyakhawuleza kwaye funeka ucinge ngokukhawulezileyo.

Ingcebiso yam ithi umhlobo wam makazenze zombini. Ngoba ukuya eyunivesithi kuzomnceda kakhulu kwezemisebenzi xa sekunzima, neyokuba ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano iye incede ekuhambeni kwexesha. Kodwa asikho isizathu sokuba umhlobo wam angazenzi zombini.

Into yokuthatha inxaxheba kwezemidlalo inceda kakhulu kwezempilo, ngoba into yokuhlala phantsi nokungenzi nto nokwenqena kuye kuzise ukugula okunintsi, ziye izinto zidibane phakathi ziye zisenza umonakalo. Kanti xa ungumntu othatha inxaxheba kwezemidlalo ziyaphuma ezaa zinto nomzimba akonqeni, uhleli nje uyasebenza uyakulwisa kwizinto ezenza uba ugule lula.

Into endicinga uba iyamnceda unyana wam ekwakheni abahlobo, xa esiyodlala ibhola okanye xa bedlala ibhola bebonke bayabumbana, bayathembana, babambene kwaye yenza uvuyo. Ngoku loo nto leyo iye yakhe ubuhlobo. Kanti xa ehleli apha endlini engaphumi phandle akazukwazi ukuyenza yonke loo nto. Yiyo loo nto ekwazi ukwenza abahlobo ngoku.